Njengomntu onomnqweno wokhe ndikhenkethe, ndikhenkethele amazwe angaphesheya kodwa ke likhona ilizwe endinganqweneli kwaphela ukuya kulo ilizwe elinje nge-Egypt. Isizathu sokuba ke ndithi andinqweneli ukuya kwelaa lizwe ndikhenkethele kulo kungenxa yeemfazwe ezisoloko zisenzeka kwelaa lizwe. Andithi ke imfazwe ezi zenzeka oko kodwa ke ixhala lam yintoba ndithi mhlawumbi xa ndithi ndikhenkethele apho ndifumane ke elo lishwa loba kwenzeke loo mfazwe ndibe ke mna ke ndingumkhenkethi apho. Ndichaphazeleke ke zizinto ezawuthi zenzeke ke xa kusenziwa izeke zemfazwe. Kunjalo ke elaa lizwe liyathanda nokuba khona izinto ezinje ngoogqabhuko-dubulo.

Mhlobo wam njengomntu ke ongayiqhelanga le ndlela yokuhamba ngenqwelomoya ndiyakubona uba uyoyika kakhulu. Kodwa ke mna ke njengomntu ke oseqhelene nale meko yokuba ndihle ndinyuka ke ngenqwelomoya. Okokuqala, nam ndandisoyika uqala kwam ukhwela inqwelomoya, yayiba ngathi ke xa iqala ukunyuka ndizibuze uba xa inohla mhlawumbi iyotshona elwandle ngoba kaloku sihamba emafini. Xa kunokwenzeka ingozi singathini. Kodwa ke ukuba ndiphume kuloo nto leyo ndaziyeka andaze ndaphinda ndoyika kukuba ndizixelele uba xa ndikhwele inqwelomoya makufane nje noba ndikhwele inqwelomafutha koko ke le umahluko yintoba ihamba emoyeni. Enye yezinto ke ebeziya zindincede xa ndikhwele le nqwelomoya kukuba ndingacingi yonke into njengoba ndilapha kwinqwelomoya kunjawunje ndingakuthandi ke nokukroba oku ngeefestile njengoba inqwelomoya le ibhabha isemoyeni ndihlale ndizinze.

Imfazwe yeteksi iye ichaphazele abaniniteksi abaninzi kunye nabakhweli. Mna ke njengomkhweli ndikhe ndachaphazeleka ngo-August ka-twenty twenty-three. Kwakhe kwakhona imfazwe yeteksi eyayinzima kakhulu. Ndikhumbula uba usuku lokuqala lwalo mfazwe ndisemsebenzini kwathi xa kufikelela ixesha loba sizawuphuma emsebenzini kwacaba iiteksi azihambi futhi zingahambi nje iitekisi azifuni nenye imoto ehambayo. Kwanyanzeleka ndihlale emsebenzini kude kube sebusuku, silinde nje elaa xesha loba kuthe cwaka ndacela ke omnye endisebenza naye ukuba andigoduse. Emveni koko ndifikile endlini kwaba nzima ngosuku olulandelayo uba ndiphinde ndiphangele ngoba akuhambi ziteksi, futhi abafuni ziimoto zihambayo. Yandichaphazela kakhulu loo nto yachaphazela nomsebenzi wam ngoba ndagqiba iveki ndingayi emsebenzini.

Heyi, ixesha endinonibalisela ngalo apho ndiye ndasebenzisa iinkonzo ze-hailing ezifana neUber bendisebenza ke uBolt ndisebenzisa ke no-inDrive. Ndimsebenzise kakhulu ke ngexesha bendisebenza kwi-film industry. Ndisebenze kakhulu ngomnyaka ka-twenty twenty-three phaa ekuzeni kuphela konyaka. Napha ke kunyaka ka-twenty twenty-four ndisiya emsebenzini ngoba kaloku amaxesha am ongena ibingamaxesha asekuseni. Bekunyanzeleka ke ngoku uba ekuseni ndisebenzise yena xa ndiye emsebenzini naxa ndibuya ke ndisebenzise kwayena. Lelo xesha ke endilikhumbulayo. Eyona nto ibalulekileyo ke endinokuyincoma ngayo yintoba ibindifikisa kwangexesha futhi ke bendiye ndizive ndikhuselekile xa ndihamba ngayo. Ndingahoyi ke noba ndihambe xesha liphi, ndabuya xesha liphi kuba ndiyazi uba izandithatha emsebenzini izawundibeka endlini. Iphinde indithathe apha endlini iyondibeka emsebenzini.

Izinto ekufuneka umqhubi webhayisekile aqiniseke ukuba uyazenza endleleni ukuze aphephe. Okokuqala, makajonge ispidi asisebenzisa apha endleleni. Okwesibini, kukho iiteksi ziyathanda uba zibe zi-ovatheyikha ezinye iimoto makangalinganisi loo nto. Futhi makaphephe kakhulu ekuncamatheleni apha kwiimoto ezisondeleleneyo, ngoba xa ziqala uba zihamba isenoba yingozi yoba imoto le imtshayise ngasemva ayobetheka kule ingaphambile. So, loo nto makenze unako nako ukuba aqhubele kwicala apho iimoto zingekho ninzi khona ukuphepha le ngozi.

Ukuhamba ngeenyawo endaweni yokhwela imoto kuba nenzuzo eninzi zempilo. Inzuzo yokuqala yintoba amathambo la womzimba ayoluleka ngoba xa ungumntu osoloko ukhwela imoto uhlala ndaweninye uphela sowugogana. Okwesibini, nezifo ezifana nezifo zeentliziyo akukho lula ukuba ukhawuleze uhlaseleke zizo. Ngokuba njengoba uhamba nje igazi libaleka apha kuwe emithanjeni, nentliziyo iyampopa. Impompa igazi eli ukuba libaleke apha emithanjeni. Nawe nje usoloko uziva udlamkile ingekho laa nto yoba usoloko udiniwe ufuna ukulala kodwa umzimba lo wakho uwuva ube khaphukhaphu. Ukunceda ke nakulaa nto sithi kukuhlalutyisisa ukudla, laa nto sithi yi-digestion ngoba ke ngamanye amaxesha siye sitye singxamile njengoba uhamba nje laa nto sithi yi-digestion iyaqhubekeka.